E fokoditse tlhakatlhakano mo mebileng.

Motshameko wa kgwele ya dinao.

E ama ka gore thekenoloji e, ke yona e e tswelelang ko pele.

Thekenoloji e ka bonako re tlisetsa motshameko re sa tlala tlala naga re kgona go bona motshameko le ga re ntse mo megaleng ya rena.

Hollywood le Betway.

O ka senyegelwa ke madi fa o sa kgaotse hollywood.

Tshwanetse founu ya gago e be le data, founu ya gago e le gore e . Gore o kgona go tshameka o tlhoka data gore o tshameke metshameko e, e leng mo inthaneteng.

Go tshameka bosigo kaone ka gonne o tshameka o iketlile, batho ba bantsi ga ba rate go tshameka bosigo ka gonne bosigo batho e be ba thulametse ba ikhuditse. Wena o kgona go o tshameka o iketlile and-e bosigo o kgona go o tshameka bosigo o a win-ega metšhini e a fisa, go nna botlhokwa gore o ka tshameka bosigo.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gore fa re tshameka re kgona go ba le sengwe re kgona go ba ya borotho mo tafoleng. Segologolo ne go sena metshameko e ya di inthanete go ne go le boima go na jaanong maphelo a tokafetse ka inthanete.

O tshwanetse ga o tshameka mo inthaneteng o somarele madi o seke wa dirisa madi botlhaswa, o seke wa dirisa madi botlhaswa go ka tla wa iphitlhela o le mo mathateng. O tshwanetse o tshameka motshameko o bolokengileng o ka se mathateng o be le selekano fa o tshameka ka inthanete gore o se ka tsoga o itshola.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka ka inthanete ba bangwe ba bona ga ba na di-phone-u, bontsi ga ba tlhaloganye ka dilo tse ga gona network-e ga ba tlhaloganye ka thekenoloji gore e bereka bjang, ba sa tshwere mokgwa o la wa kwa magaeng. Motshameko o ke o ratang thata mo inthaneteng ke motshameko wa Hollywood, Betway ke motshameko o monate ke motshameko e leng gore o re neela madi wa kgona go tshwara, wa tshameka wa tshwara then wa ba le sengwenyana wa kgona go itirela se sengwe le wena letsatsi le tlhaba.

Metshameko e leng mo inthaneteng ke ya di-Hollywood le Betway, ke yona e batho ba ba e ratang ke metshameko e leng gore e 'ira madi gore batho ba nne le madi. E ka fetoga ga o ka ba le di-computer gore batho ba kgone go dirisa thekenoloji.